Ditlhare tsa ditapole di tlhoka nako e di ka yone, ka dipula tsa mariga di gole sentle. Mefuta e e tlhokang mariga a magolo e ka nna ya seungwe mo dikgaolong tse di mogote thata.

Fa o batla go jala ditamati, o tshwanetse go tlhokomela peo. O tshwanetse go baakanya mmu, mme gape go tlhoma dijalo, o tshela metsi go sireletsa dijalo, go sireletsa go tshwana le letsatsi, ditamati di tlhoka letsatsi le le lekaneng gore go gola, di tlhoka letsatsi le le tletseng go tsamaela di ura di le six ka letsatsi.

Fa o jala rooibos-o, o baakanya peo go tlhoma dipeo, go tlhoma dijalo tse dinnye, go gola ga sejalo, mme fa o roba rooibos go roba makala, go kgaola le go kgatlha, go bela le go phepafatsa. Mme go dira kofi ya rooibos-o ke go nwa, go tshela metsi a bothitho fa o fetsa wa nwa.

Go tlharola maikutlo. Rooibos e thusa go fokotsa maikutlo a go tshwenyeg, le a tlhogo e botlhoko, e thusa go robala sentle, e thusa go sireletsa pelo, e thusa go lwantsha kankere, go tokafatsa letlalo, fokotsa go nna botlhale, go fokotsa go gola, go thusa ka tsididi.

Balemirui ba rooibos-o ba lebagane ke dikgwedi di le mmalwa go tloga mo matshwanong a amanang diphetogo ya loapi, go ya kwa ditlhokong tsa ikonomi le tsa loago. Phetogo ya loapi, go senyega mmu, ditshenekegi le malwetsi, tlhokego ya ikonomi le leago, tlhokego ya tikologo. Ditsela tsa go rarabolola kgang, e ke fa thulaganyo ya mmu, ditsela tse dingwe tsa go nosetsa.

Balemirui ba maungo ba lebane le dikgwetlho di le mmalwa tse dingwe tsa tsone di amana le phetogo ya loapi, ikonomi, le phepelo ya metsi.

Dingwe tsa ditsela tse dintšha ka go dirisa maungo mo dilong tsa boleng jo bo okeditsweng, di tlhoma mogopolo mo go tlhaleleng boleng, botsogo, le ka go tikologo, dikgwebo di dirisa ditsela tse di farologaneng tsa boitshwarelo, go dira gore di ditlhagiswa tsa tsone di nne le boleng jo bo okeditsweng go kgatlha bareki.

Mangwe a maungo a jalwang mo le go jewa thata go ralala lefatshe, ebile a le botlhokwa mo ikonoming tsa dinaga tse di farologaneng akaretsa tamati, di banana, magapu, ditapole le dinamune. Lebaka la botlhokwa jwa tsone di le motlhofo go tlhokomelwa, di na le tatso e monate, di na le dibithamini, dipotassium le fibre.

Mo lefatsheng ka bophara merogo e e lemiwang le go jewa thata, e akaretsa ditamati, eiye, ditapole, ka ntlha ya go dirisiwa ga yona ka mekgwa e e farologaneng, boleng jwa yone jwa phepo le bokgoni jwa go gola.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

Ee, go teiwa go lema dijalo tsa mofuta wa diterebe ka maikaelelo a go dira wine. Ke engwe ya mefuta ya tiro ya dijalo e bidiwang viticulture.

Gantsi go nale dilo tse tlhano tsa botlhokwa tse o tshwanetseng go di ela tlhoko pele o ka simolola tshingwana ya gago kwa lapeng, ya ntlha ke lefelo, kopa lefelo le le nang le letsatsi le le lekaneng. Mmu, mmu o o siameng ke motheo wa tshingwana e godileng sentle. Metsi, dijalo di tlhoka metsi go gola. Go lema, tlhopha dijalo tse tla golang sentle mo seemong sa loapi la gago. Tlhokomelo, fa o sena go jala dijalo tsa gago tlhokomela tshingwana ya gago ka metlha.

Go lema rooibos go ka thusa go sireletsa ditshimo tse di farologaneng le ditukulogo tsa ditsela tse di farologaneng, bogolo thata fa go dirisa mekgwa e e tsweletseng pele sustainable farming.

Dingwe tsa dithoro le dijo tsa dithoro tse di botlhokwa thata di akaretsa , maize, bupi, le mmela botlhokwa jwa tsona bo farologana mme bontsi jwa tsone bo ikaegile ka fa di thusang ka go fepa batho le diruiwa ka teng, ga mmogo le go nna le kemonokeng mo polokegong ya dijo.

Pele o ka jala rooibos, go na le dilo tsa botlhokwa tse o tshwanetseng go di ela tlhoko, bogolo jang ka gonne semela se se tlhoka maemo a a rileng a go gola. Mmu, mmu o matlapa rooibos e gola sentle mo mmung o o matlapa go epa ka boteng, go bo golo botlhokwa go epa mmu ka boteng gore metsi a rooibos a kgone go gola sentle mo mmung.

Rooibos e na le dinonofo tse di tlhomologileng le melemo e mengwe e e dirang gore e nne sejalo se se botlhokwa tsa kgwebo, e itshegetseng thata ka boleng jwa yone, jwa go nna le phepo e ntsi le go nne le kgapela rooibos e ungwang mme e rekisiwa ka dipopeye tse di farologaneng.

Rooibos ga e sa tlhole e diriswa fela go dira tee, gompieno e dirisiwa ka ditsela tse di farologaneng, ka ntlha ya dinonofo tsa yone, tse di dirang gore e nne le mosola mo maphelong a batho.